O ka fitlha a pagama sefofane, tshwanetse go a reke tekete gore a pagame sefofane, mme o kry-a fitlha a fologa ko le go faneng tsa Nigeria dulang teng.

Nnyaa gona sepe se ke sa se rateng ka dibese, ka gonne dibese di a re thusa ga re ya mafelong a kgakala.

Ka gonne ka matsatsi a mangwe ga ke tlhaloganye gore, go setse bokae mo teng mme be ke ifitlhelela ga kena tšhelete.

Ba amega thata ka gonne, tshwanetse ba go pagama ditekisi tse di turang, mme ga di ba pholese kwa tshwanetse ba phologole ko teng.

Ke fa batho ba sena se ba ka se pagamang, e le thusang thusang.

Ka gonne fela jaaka di-taxi di sa tsamaye mo metseng ye yotlhe, le dibese a di a tshwanela ko go na le maje.

Ka gonne bese e feleletsa e tura ka gonne, wena o re o tshabela ko beseng ka gonne madi a teng a tlhwatlhwa a fatshe mare e feleletsa e le gore e feleletsa e tura.

Ke gore e go baya ko o yang teng, mme o feletsa o sa be kgakala le tiro ya gago.

Ke utlwa botlhoko thata ka gonne, tekisi ya tshosa ka gonne ba tlhola ba jagile.

Le fa ga ke isa ngwanake ko sekolong ke tsamaya ka tsela e one tsatsi le letsatsi.

Dipoelo tsa go tsamaya ka baesekele ke gore, o tla bo o tsamaya mo tseleng mme o ntse o e itsi tsela eo ke ya dikoloi, koloi e tle e tsamaela ka mo thoko ga gago, e go thule e go latlhele kwa.

Gore batho ba feleletsa ba tla ba tabogile fela ba sa shebe ko ba tsamayang teng mo tseleng.

Batho ba feletsa e leng gore ba tsamaya ba jagileng mo puleng ka nako e o tsela e metsi e a relela.

E ama thata ba go tsamaya ka dinao ka gonne, tla be o itsamela motho a fete mo go wena o sa monaganele mme a go kgotose.

Ke mmila wa go tsamaya mo tho lko ga dikoloi gonne, batho ba dikoloi ga o kgothoswa ba ka nna ba go thusa ene gona le batho ba gore ba itse gore tsela e e bolokesegile.

Ke gore ka gonne o tla be o tsamaya ka baesekele ya gago e turo, mme magodu a e utswe o sena madi a kgotla ka fa.

Botlhokwa ba baesekele ke gore go tsamaya ko tirong ka nako kgotsa ko lebenkeleng ka nako.

Ka gonne tsela e metsi mme o kanna wa relela wa iphitlhela e lo re o mo kotsing ya sejanaga le baesekele ya gago.

Ke gore o itse gore motho wa koloi o itse gore, ga se nako ya gago ya gore o fete ke batho ba ba tsamayang ka dinao ba tshwanetseng ba fete.

Ke tla mo bitsa ke mmotse gore, ra sotlega fela ja ka ene, ga gona ope o sa sotlegeng.

Maitemogelo a go dirisa tekisi ke gore o tsena ka bonako ko tirong ka gonne di taboga gore.

Nnyaa se tiro e nka reng nka batla go ba mokgweetsi wa tekesi ka gonne a se tiro e ke e ratang.

Ke ne ke itumetse e le tota mme la ke tshaba, go nna ko godimo dimo mme ke ne ke itumetse e le tota ka gonne, go ne go le monate mme ke ne ke fofela kwa Cape Town.

Nna thata thata e nka rata go pagama helicopter, ka gonne o one fela. Go se tshaba ke gore, ke tshaba gore se tla thubega ke le ko godimo kwa mme ke a šwa.

Ba thusa thata ka gonne, phakela o kgona go tsamaya le bone mme ba go bee ko mmerekong kgotsa ba go bee ko o se kgakala le mmereko. E a thusa thata ka gore ga e ture jalo ya .

Ka gonne re le bantsi re ko mafelong a tshwanang re ya mafelong a farologaneng, mme tshwanetse go ye e ngwe phakele, go ye e ngwe motshegare ka gonne di tsamaya jalo.

Ee ke ne ke a siwa ke bese ke le ko sekolong ko primary mme, ke ne ka utlwa botlhoko thata ka gonne e tlile phakela e le tota mme, nna ka nako eo ke ne ke robetse ke lebetse gore ka na nna tshwanetse ke tsamaye.